Ke hanana le ntlha ena na hobane taba ya pele ha re sheba maemo a rona a a lekane le a dinaha tse ding ke hore dinaha tsena kaofela ha di lekane. Ho na le dinaha tse leng hore di na le ditjhelete mme dibapadi tsa bona di na le kwetliso ya boemo bo hodimo dimo dimo haholo mme sena se tla etsa hore ka dinako tsohle re dule re ntse re sa hape ho hang ka hobane ha e tla re shebisa tabeng ena na ka lehlakoreng la rona le lapeng mona na ho fumantsha hore moo government ya rona ha e fane ka support-o e lekaneng hore ba ka thusetsa Lefapheng la Dipapadi mane.

Tjhe, aa nka se di rekise nka se di rekise hobane ho buwa nnete dihlopha di na le nako tsa teng, moo e leng hore o fumana hore tsela e leng hore di bapala ka yona ya fetoha hanyanyane ka hobane di bakwetlisi ba na le nako ya hore ba batle ho leka mefuta e metjha ya ho bapala. Jwale hee seo se tla re nako e leng hore ba tlabe ba leka ho beha mefuta eo e metjha ba leka ho e kenya tseleng. O ka fumana hore ebe sa sebetse mme seo se be se beha sehlopha nakong e leng e sebakeng sa hore se se hape dipapadi hohang. Jwale nka se rekise dintho hobane ke ya tseba hore nakong e tlang ba tla tla ba sebedisa metjha e nepahetseng e leng hore e tla etsa hore ba hape dipapadi tse ding.

Oh dipapadi tse itshetlehileng ho tsa tlhaho ekaba tsa mabelo tsena na tsa mafofane le tsona tsa metsing mo fumanang e le mejaho ya dikepe ebe ke tseba ho fihlella moo.

Ke nahana ho hula batho ba tswang mose bakeng sa papadi ena ya netball e kaba hore ka ho qala fatshe fatshe ho tloha dipapadi tse etsahalang mabaleng a dipapadi ho be le tsela e leng hore papadi tseo di fihliswa marangrang kapa hona di-television-eng. Seo se tla etsa hore batho ba hole ba bone maemo a papadi e ntle, mme ba hohele hore ba tle ba kgalle hore le bona ba be ka mona na hore ba tlo bapala le dibapadi tsa ka tsa di hore dibapadi tsa mose di tlohe mose di tla Afrika Borwa hore di tlo kgona hore di bapale le dibapadi tsa Afrika Borwa. Seo se tla etsa le hore dipapading.